Ntho e kgolo e tla etsang hore ke sa ba le polasi ya dikgoho ke hobane se re fihlile sebakeng se le horeng re tlo kopana le dipula tse ngata, serame le dihohola. Dikgoho ke phoofolo e sa batleng serame e dulang e batla mofuthu hore e kgone ho hola hantle ntho e nngwe hape e ke tla kopanang le yona ke hore ke tlameha hore ke shebe kapa ke reke polasi e kgolo hore ke kgone ho beha dikgoho tseo ho yona.

Dijo tse tsubelletsweng di batla e le dijo tse nkang karolo e kgolo hore diahammele tsa rona di dule di sekgalekgale bo nkgono ba rona le bontate ba rona ba ne ba sa reke dijo tse tsubelletseng empa ba ne ba iketsetsa. Ke nahana ka mokgwa oo le ka nako ya sejwalejwale, re ka kgona ka ntle le ho ya lebenkeleng rona ka bo rona re tsubelle dijo tsa rona.

Ke ka eletsa batjha ka hore ke ba jwetse hore eya temo e na le tjhelete e ngata ebile batho ba bang ba nka ho lema jwalo ka ntho e ba e ratang. Bothata re botshwara ha re fihla maemong a lehodimo moo re sa thole metsi le pula e hana hona kapa ka matsatsi a mang re thola hore dilemo tsa rona di thola serame. Ka hoo, ho ka diya kgwebo, mme tjhelete ya sehlole e kena ho lemeng hwa hao.

Tjhe, ke bona ho sa loka ebile ho sa hlokahale. Ha re nka ditholwana tse tswang mose di tla ka mona ka Afrika Borwa ho tlo ja pokotho ya mmuso hobane ho tla lefuwa ditjhelete tse ngata ebile ha hono ba bohlokwa hobane di se di le teng ka mona ka Afrika Borwa. Mme hape ke nahana hore ha ho bohlokwa hobane tlamehile rona re le ma Afrika Borwa re tshehetsane, re eletsane mme re reke dintho tsa rona hore moruo wa rona o kgone ho ata o ye pele.

Ka letlalo la diphoofolo ho tloha kgale ho bo nkgono ba rona, le bontate ba rona ba ne ba etsa diaparo dikobo haholo mme rona ke bona.

Poone hangata e hlaya ka hara selemo moo e leng mariya. Dinawa le tsona di hlaya ka mariya. Khabetjhe yona re e behela ha letsatsi le se le hlahile moo re ka reng ke summer le tamati le mokopu le ona o hlaha ha selemo se qala.

Ho lema ha se ntho tsa batho ba baholo feela le rona, jwale re le batjha, re ya kgona ho lema haholoholo jwang ebile rona re sa tsane, re na le matla, re na le bokgoni, re na le bokgoni ba ho atisa bo nkgono ba rona. Ba e se ka ba kgathetse hanyane hona tjena, sebaka tshwanetse e be sa rona re le batjha, re kgone ho atisa seo ba se qadileng.

Taba e kgolo ke hore batho bana ba bangata haholo le mehopolo ya bona e mengata ho lwanelwa taba ya hore moo ho lemowang teng ho hoholo ba bang ba re ho honyane, ba bang ba batla ho lema dintho tse fapaneng ka mefuta e fapaneng, ba sa shebe hore re hara selemo. Ba bang ba lwanela taba ya metsi ho nwesetsa mme ba bang ba lwanela hore moo ba lemetseng teng ke moo sa lokang.